Iinthelo ezitjalwa ngekhethwapha. Kutjalwa amaperegisi, kutjalwe amabhanana, iimengu, uyawathola namadribe, uyawathola namagwava, amahabhula neemengu.

Iinthelo lezi ezitjalwako ziwusiza kuhle khulu umphakathi wethu. Ngombana abantu abatjha sebakukhuthalele ukulima, ukutjala. Lokho kubenza bararhe ubuvila begodu lokho kwenza nokuthi basizakale, bakwazi ukuyokuthengisa iinthelo lezi abazitjalileko, bese baba nemali yokuziphilisa. Eminye imindeni namtjhana eminye imiphakathi iyasizeka ngombana abasabulawa yindlala ngazo iinthelo lezi abazitjale emizini yabo.

Iinthelo ngingatjho bona kuziintjalo ezitjalwa phasi. Ezithi nazikhulileko sele zivuniwe, zikhiwe zidliwe zinjalo. Akukatlhogeki bona uzipheke. Ungazidla khona emthinapho namtjhana nalapho zikhulele khona begodu zinezakhamzimba, eziwutlhogako umzimba womunye nomunye umuntu.

Iinthelo ezihlanu engizaziko ngingabala amadribe, umengu, amabhanana, amanamune kanye namagwava.

Mina ngingatjho bona ngizithandela amanamune. Amanamune ngiyawathanda khulu kwamambala ngombana anezakhamzimba. Kunezakhamzimba ezinengi ezitholakala emanamuneni begodu ngiyawuthanda nje amanamune.

Iinthelo ziwusiza kuhle khulu umzimba womuntu ngombana esinye nesinye isithelo osidlako sinezakhamzimba. Izakhamzimba lezi zisiza amasotja womzimba ukobana akwazi ukulwisana namagulo begodu umuntu odla khulu iinthelo uba mumuntu oba nepilo begodu akaguleli futhi.

Kuqakatheke khulu bona umuntu adle iinthelo qobe lilanga. Ukuze angabi mumuntu otholwa magulo msinyana begodu lokhanyana nakwenzekile ukuthi agule, aphole msinyana. Ngombana amasotja wakhe womzimba ayakwazi ukujamelana namalwele kanye namagulo. Ingakho kuqakatheke khulu kwamambala bona omunye nomunye umuntu adle iinthelo qobe lilanga.

Ngingabala ngithome ngamabhanana. Sithola amakiwi nawo avela ebusika. Sithola amasirinamune, sithola amanamune, sithola amagwava, sithola kanye namafeye.

Sithola umengu, sithola amaperegisi, sibuye sithole ama-abhula namapiyere. Ngingabala ngithini na? Nekhabe, ikhabe liyathanda ukuvela ehlobo kanti nama-abhrikosi.

Ngingabala ipopo, ngingabala ikiwi kanye nezinye iinthelo engizozibiza ngelimi elibolekiweko. Ekuthiwa yi-baobab fruit kanye ne-jack berry ngisebenzise isiNgisi ngombana asinawo ngelimi leli lekhaya.

Iye, ngibona kulungile bona abantwana badle iinthelo qobe lilanga. Ukuze bazokwazi ukobana imizimba yabo ikhule iqinile namathambo la asatlhoga izakhamzimba ezinengi ekukhuleni kwabo. Yeke lokhanyana nabadla iinthelo qobe lilanga imizimba yabo iyakheka ithola izakhamzimba eziwutlhogako.

Iye, ngibona bona kuqakatheke khulu kwamambala bona, abantu abadala badle iinthelo.

Ibhanana sithelo engingatjho bona sisarulana ngokombala begodu nawusivulako ngaphakathi sibamhlotjhazana kancani. Simnandi khulu begodu ungasitjala nawe kwakho. Lapho unendawo enehlabathi ehle begodu sithatha iminyaka eminengi nokho khona ukuthi singathela.

Umbala webhanana usarulani.

Amavithamini la atholakala ebhananeni kukhona uvithamini C, kukhona kanye novithamini B six, vithamini A kanye novithamini B two, ya kunovithamini B two, vithamini A and C, vithamini B six.

Ivithamini C etholakala ebhananeni, isiza ngokobana ikwazi ukwenza igazi lomuntu likhambe kuhle ligijime ngendlela yakhona begodu lenza nesikhumba somuntu sibe sihle. Yenza bona igazi lingakhambi libhajwa endleleni. Lisiza ngezinto ezinengi nokho.

Ngingatjho ngithi ibhanana, inamune, i-cucumber. Ngingabala i-avokhado, ngingabala ama-abhula, amaperegisi namadribe.

Iinthelo lezi okufanele bona uzipheke ngaphambi kobana uzidle. Ngingatjho bona umrorho angeze wawudla ungakaphekwa, ikhabitjhi, amazambana, i-kiwi iya.

Iinthelo ezihlaza ngokombala ngingabala amagwava, amadribe. Akhona nama-abhula ahlaza, ngibale ikiwi, ngibale godu nekhabitjhi.

I-strawberry, i-cherry, i-abhula elibomvu, ibhedrudi kanye berries. Ngingatjho nokuthi ikhabe ngaphakathi libovu.

Ibhanana, umengu, ama-abhrikosi, ngibala ipenabhula. Ngibala ipenabhula, ama-abhrikosi, maperegisi, mabhanana.

Liqakatheke khulu i-abhula emzimbeni womuntu ngombana linamavithamini akwazi ukuqinisa amathambo. Enza ingqondo bona isebenze kuhle, kanti begodu lokhanyana nawumumuntu ofuna bona wehle kancani emzimbeni, liyakusiza ibhanana ngalokho. Begodu linamanye amavithamini akghonako nokho ukulwa nekankere emzimbeni.

Sithola ivithamini C, vithamini B one, B two, vithamini B three kanye novithamini B six.

Iye, ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrikha kunomthelela omuhle khulu ngombana iinthelo lezi ziyathengiswa, zisiwa emavikilini amakhulu begodu lokho kuyawusiza umnotho weSewula Afrikha. Ngombana babanengi abantu abatjha abanomsebenzi begodu imindeni eminengi ilala idlile.

Sithoma ngomengu, sithola umengu, sithola amabhanana, amapopo, sithola amafeya, amapenabhula, kanye nama-avokhado.

Iye, zikhona iinthelo ezisetjenziswa ukwenza imitjhoga yokulapha ngingabala ipenabhula.

Ngingatjho bona angeze kwamgulisa umuntu kodwana yoke into umuntu ayenzako kufanele bona ibe nesimedo. Ungayenzi khulu begodu ungenzi kancani. Yeke lokhanyana muntu nakadla iinthelo angeze zamgulisa nokho ngombana zizomupha izakhamzimba ezizomenza bona akwazi ukujamelana neentjhijilo umzimba ongazithola.

Iye, omunye nomunye umuntu angakwazi ukuzitjalela iinthelo ekhaya. Kufuneka nje abe nendawo lapho azokwazi ukutjala khona. Akhe kuhle, kube yisimu yakhe encani. Akwazi-ke athole imbewu azitjalele leso sithelo esithandwa nguye.

Ikiwi ngingatjho bona ngesinye isithelo esimila phasi begodu sisirinyana begodu sona simnandi kodwana akusingubani nobani osithandako. Siyivela kancani neentolo, ngitjho amavikili amakhulu angekhe usithole kwezinye zeentolo ezikulu ezikhona eSewula Afrikha.

Ikhokhonadi ngingatjho bona sithelo esi-brown, ngaphakathi simhlophe, sikhulu, sinuka kamnanjazana. Sinuka kamnandi, siyadliwa naso.

Ivithamini le etholakala ekhokhonathini iwusiza kuhle umzimba ngombana lenza bona indeni yomuntu isebenze ngendlela yakhona. Lenza, lipha umuntu bona limupha umndlandla. Likupha umndlandla khulu begodu uba mumuntu omajadu kanti lenza bona nengqondo yakho isebenze kuhle.

Nangabe ngithenge imbewu yesiphila ngeengidi zamaranda, ngalima, ngatjala ngesilimela bese nasele iimveke zimbili ukuthi ngivune kwasahlelwa iinkhukhula, zarhurhula kwasani, iintjalo zamuka namanzi, into engingayenza, ngingalinda bona iinkhukhula lezi zindlle bese ngithoma godu phasi ngithenga enye imbewu yesiphila ngamanani aphasi, ngilime, ngitjale kabutjha isiphila ngesilimela bese iimveke nasele zimbili ngivune.

Bona utjale amabele kanye nekoroyi bese abantu sengitjho norhulumende bona bangathengi, kungabangelwa kukuthi amabele wakho nekoroyi yakho azisizihle begodu ukungabi kuhle kwazo kubangelwa kukuthi isimu yakho imahegere aziinkulungwana ezilitjhumi, yincani isimu yakho begodu amabele wakho kanye nekoroyi yakho zithe nazikhulako, zakhula zaminyana azange zisaphuma zizihle.

Isiphila esithengwa khulu hlangana nemihlobo emibili le, siphila esimhlophe.

ESewula Afrika kuyabhadala bona bazitjalile yabo ikoroyi ngombana kwamanye amazwe seyikhona ikoroyi le begodu eSewula Afrika abanalo ilwazi elaneleko lokuthi itjalwa njani ikoroyi.

Awa, ipuphu yesiphila esibovu angisayiboni eentolo ngombana abantu sebathanda ipuphu yesiphila esimhlophe khulu.

Iye, ukuthunyelwa kwesiphila esivunwa eSewula Afrika kwamanye amazwe kungaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha.

Imbewu yokutjala amalamune asezingeni eliphezulu ongawathengisela iintolo ezikulu, imbewu yakhona ungayithola khona eentolo ezikulu lezo ngombana iintolo ezikulu ziphatha yoke into.

Lapha ngibona ngasuthi ayathengeka khona ama-apula abovu, ngibona kwangasuthi kuseentolo eziphezulu begodu kwesinye isikhathi ungawathola ngamanani aphasi.

Nawudle isiphila awusuthi khulu ngombana isiphila asikenzelwa bona umuntu asidle asuthe begodu isiphila sincani, ungasutha khulu mhlamunye mawungadla ezinengi.

Ama-avokhado ngekhaya afumaneka lula khulu ngombana ngekhayapha minengi imizi eneenhlahla zama-avakhado.

Awa, nawungazihlaba uthengise inyama yakhona angeze yabayingozi ebantwini abayidlalako ngombana ikomo iinkomo zakho nazidla yoke into ezaleni ziyayikhipha, ayihlali emzimbeni yeenkomo.

Into ebangela bona inganambitheki ngokufana kukuthi ezinye iinkomo zakho uzihlabe ngekambiso yesikhuwa bese ezinye iinkomo zakho uzihlabe ngekambiso yesintu begodu iinkambiso lezi zombili azifani begodu angeze zakhipha inyama efanako.

Indlela angaqinisekisa ngayo bona inyama leyo iphephile, iinkomo zakhe angazihlaba ngendlela yesintu ngombana indlela yesintu ilula khulu begodu yenza bona ikomo ihlale irerhe ingamotjheki msinya.

Nangabe ufuna ukutjala isiphila esimini kabamkhulu kodwana usaba isikhonyana, indlela angaqotjha ngayo bona singakudleli, ungavala isiphila sakho ositjale esimini kabamkhulu ngesefu bona isikhonyana singadli isiphila sakho.

Iye, ngitjho bona nawungafuya iimbuzi bese uzithengisa eendaweni ekuhlala kizo abantu abanzima, zingathengwa khulu ngombana iimbuzi esikhathini esinengi, abantu abanzima bayazithenga lokha nakuneminyanya yequde, amasokana namkha imiphahlo begodu abantu abanzima bayazithanda iimbuzi.

Nawufuyela izimvu zakho ngeplasini kufanele uzivalele ngejarideni bona zingadliwa ziimbandana zommango ngombana zangaphuma, zingaya emmangweni bese zigcine zidliwe ziimbandana zommango.

Indlela ongatjheja ngayo ifuyo yakho bona ingalimali, ungayizumela umuntu bona ayigade begodu ungavalela ekhaya ejarideni, iphile ejarideni ngombana nayisejarideni akekho umuntu ongayilimala, ongayilimaza ngaphandle kwabantu abahlala ngejarideni.

Inyama yekomo abasanda ukuyijova ayidliwa ngombana inyama le isesenemithi ephuma emijovweni begodu ikomo nayisanda ukujovwa ayibimnandi.

Umbono wami ngendaba le, abantu egade bakhuluma equdeni koDzubhana bathi bona abayidli inyama yekukhu efuywe eendaweni zemakhaya, bafuna ethengwe esitolo, umbono wami uthi, abantu egade bakhulume equdeni koDzubhana kufanele bayidle inyama yekukhu efuywe eendaweni yemakhaya ngombana iinkukhu eziyifuywe eendaweni zemakhaya ngizo ezinomsoqo khulu begodu eziphephileko, ezilungele bona singadliwa babantu ngombana azinayo imitjhoga eminengi.

Ukuhlaba ikomo ngekambiso yesintu akufanele bona kujanyiswe ngombana ukuhlaba ikomo ngekambiso yesintu kwenza bona ikomo ibemnandi begodu idleke.

Iimvande ezisemakhaya zidlala indima enengi ekusekeleni amakhaya nemiphakathi. Zinikela ngomthombo wemikhiqizo emitjha engakhuphula ukuzivikeleka kokudla nokondlaka. Ngokuzitjalela iinthelo nemirorho imindeni ingathola ukudla okunepilo begodu kungenzeka yehlise iindleko zabo zokuthenga ukudla emakhaya.

Urhulumende angasekela abalimi abasesebatjha namkha abakhasako ngokunikela ngemali engabiziko. Inarha efinyelela efinyelelako ukubandulwa nokufundiswa ukuhlangana kwamakethe, umtjhorensi wokujamelana nobungozi, imirholo yokwamukela kwetheknoloji kanye nemigomo yezokulima ezinzileko.

Iinwuruwuru zisongela abalimi ngokubhujiswa kweentjalo, ukurhurhuleka kwehlabathi, ukulima kwesakhiwo, ukulahlekelwa ziinlwana, ubudisi bezomnotho kanye nokungaqiniseki kwezulu.

Nangabe uThabo ufuna ukuthengisa amaqanda ngalinye begodu uwathatha eplasini lakhe leenkukhu. Amaqanda lawo ngalinye angawathengisa ngamaranda amabili.

Indlela ongazibandula ngayo ukuhlinza ikomo. Ungazibandula ngokuthi nakuneminyanya emizini unande uya ubukele bona ikomo bayihlinza bunjani. Njalo-ke ungakghona ukuba nekghono lokuhlinza ikomo nawunande ubukela abantu bahlinza iinkomo ngeminyanyeni.

Iindlela ezilula abasomaplasi abangazisebenzisa ukonga amanzi wezulu. Bangabekelela amabhakede namkha imigqomu lokha nakuna izulu begodu indlela enye elula abosomaplasi abangazisebenzisa ukonga amanzi wezulu bangakha imigodinyana emincani lapho uzokungena khona amanzi wezulu.

Inyama yekomo endala iqinile kodwana lokho akutjho bona nawuyilumako kufanele udzimelele ngeboda. Inyama yekomo iqiniswe kukobana ikomo leyo isuke sele seyiyidala begodu kwesinye isikhathi uthola bona inyama yekomo leyo ibekwe isikhathi yagcina seyiqina.

Ukutlhogeka kwelwazi lezokulima hlangana nabantu ababomma ngokomlando kwabangela ukukhiqiza okuphasi kweplasi kanye nemikghwa engasebenzi kuhle imithelelela emimbi ekuvikeleni kokudla kwemindeni nokondleka.

Lokha iinkukhu nazikhuliswa ngetheknoloji begodu yoke imithetho yokuphepha okufakahlangana ukurhoqiswa kwama-antibiotic, ukungezelelwa kokudla okuvunyelweko, ukuvikeleka kwezinto eziphilako kanye nokutjhugululwa kwezakhi zefuzo okuvunyelweko kulandelwa ngokuqinileko inyama iphephile ukudliwa.

Iinkhukhula zisongela abalimi ngokulimaza iintjalo. Ukurhurhuleke kwehlabathi evundlileko, ukubeka iimfuyo engozini, ukulimaza umthangalasisekelo, ukugcwala kwamanzi emasimini, ukukhulisa iinambuzane namalwelwe nokubeka iindleko ezikulu zokulungisa nokulahlekelwa yingeniso.

Ukugcina amanzi weembuzi ahlanzekile yakha umsele ovaliweko kude neendawo zokudlela. Uwuhlanze begodu uwubulale amagciwane qobe veke. Ufake isihlungi esilula sesihlabathi ne-gravel. Ugcine ukugeleza okuzinzileko ukubaleka ukujama begodu uhlale ukuhlola iphunga, umbala nofana i-algaye. Uhlanze nofana ubuyisele amanzi lokha nakutlhogekako.

Imithi yemengu ikhula iinthelo ngesikhathi sentwasahlobo. UNobayeni ngeSewula, uNtaka ngeTlhagwini ngombana amazinga womtjhiso afuthumeleko amalanga amade kanye nomswakama owaneleko enza bona kube namathuthumbo begodu kube neenthelo.

Ukudosa amanzi wokuthelelela eenarheni ezingomakholwane kungasiza nangabe kunokunikela okwaneleko isivumelwano esiqinileko kanye nesakhiwo esingabaziko kodwana kuletha nobungozi bezombusazwe, bezeemali nezebhoduluko obungadlula inzuzo.

Awa, ukufaka iinkunzi ozihlabela zona ukuthengisa inyama yazo. Nawuzifaka emtjhinini bona zife lula begodu msinya ngaphandle ngokuhlukumezeka akwenzi inyama yakhona ibe nepilo. Inyama eyenza bona ibe nepilo yinyama yekunzi ehlatjwe ngokwesintu.

Mina ekuseni ngithanda umratha ngombana umratha ungibamba isikhathi eside awufani nomdoko. Wadla umdoko ekuseni ulamba msinya khulu. Kanti-ke nawudla umratha ekuseni usutha isikhathi eside.